Nna ga ke so pagame sefofane mme nka rata gore ka letsatsi le lengwe ke pagame sefofane go ya kwa Motse Kapa kgotsa kwa Durban.

Ee ke toro ya me go ka ipona ka letsatsi le lengwe ke pagama sefofane ke ya go etela mafatshe a mangwe mme ga ke nagane gore ke a se tshaba.

ka ke so namele sefofane o ka fitlha kwa boemelong jwa sefofane ke nagana gore a ka simolola ka go batlisisa kitso mo inthaneteng mme fa a fitlha ko boemelong ba sefofane a ka botsa ma-security kgotsa bao ba ba berekang ko lefelong leo gore a ka dira jang gore e be a feleletse a fitlhile kwa nageng eo a batlang go ya kwa go yone, le fa a fitlha kwa nageng eo a ka botsa batho ba berekang mo mo lefapheng leo gore a ka dira jang gore a fitlhelele kwa a yang teng.

Tiriso ya dibese mo toropong e ke nnang mo go yona e dira sentle thata, e dira le botoka go feta ya di-taxi ka gonne dibese di fitlha ka nako di go fitlhisa kwa o yang ka nako mme di tlhwatlhwa e kwa tlase.

Go dirisa karata e e botlhale go na le mathata ka gonne fa karata eo e ka timela kgotsa ya utswiwa gore o kgone go bona e nngwe o tshwanetse go ka patela madi a mangwe gape godimo ga a o o a latlhegetsweng.

Gore motho ke mokgweetsi yo o siameng wa bese, o tshwanetse go ka obamela melao ya bese, e e jaaka go reka karata ya bese go fitlha kwa bese e ba tsayang ko teng ka nako le go ka netefatsa gore fa a fologa mo beseng e phepa.

Dikotsi tse di ka diragalang fa go na le strike ke gore bakgweetsi ba bese ba fitlhe kwa tirong ka nako eo go sa tshwanelesegang gore ba ka fitlha ka yone mme ba ka rakwa le kwa tirong ka ntlha ya go fitlha ka nako eo.

Bese e ne ya ntshia ka lebaka la gore ntse ke tsogile thari, metlheng ntse ke tsoga ka ura ya bone mo letsatsing leo ke tsogile ka ura ya bosupa.

Baagi ba amega ka gonne fa dibese di sa dire ga ba na tsela ya go ya tirong ka nako mme dipalangwa tse dingwe di fitlha go le thari.

Dibese ga di ka tsamaya mo ditseleng tsa metse yotlhe di tla go fitlhisa batho tirong thari ka gonne fa di ka tsena metse ka metse kgotsa mebila ka mebila, di tla go senya nako mme batho ba tla simolola go namela dipalangwa tse dingwe.

Koketso ya bona ya ngwaga le ngwaga ya tirelo, fa e nna ntse e oketsega e dira gore re palelwe ke go ka dira dilo tse dingwe mme tsa go tshwana kana le go ka reka dijo tse di lekaneng go ka fepa malapa a rona. Dibese tsona tlhwatlhwa ya ya tsona e kwa tlase thata e re thusa go le ka nnete and-e go le mabapi.

Mo sekaleng nka e naya robongwe ka gonne e tlhwatlhwa tlase go le ka nnete, e re fitlhisa ko ditirong ka nako mme e re tsaya ka bongwe ka bongwe e re beye mo e re tsereng phakela.

nka utlwa botlhoko thata fa .